Nna ke nahana hore ka hore ntho jwale tse ngata se di etsuwa ka computer kapa ka selefounu, batho ha ba sa kgona hore ba ye ba ilo ba le dikamano, ba kopane le batho ba bang. Mmele e kgone hore e hlabolohe, kelello e hlabolohe. Mmele e e e kwetlisehe, hobane ke ke lona le leng la mabaka la hore batho ba ba bapale sports. Ko ho ba le dikamano le batho ba bang, ba kwetlise mmele ya bona. Ba hlabolle kelello. Empa jwale ka hobane se ba dula ba le di fonofonong tsa bona, ba le di-computer-eng, ba sa kopane le batho mme ba sa thole yona kwetliso eo ya mmele. Ntho e nngwe le e nngwe e etsahala ka tlung kapa mosebetsing moo motho a leng teng. Ha a sa tswela kantle, ha a sa thapolla mmele. Atjhe, ke utlwa e se hantle hohang.

Ke ne ke nahana ekaba ntho e ntle ha re nka ka kopantsha batho ba ratang ho pheha jwalo ka nna. Mohlomong ra ba le ntho ekareng mokgatlo moo e leng hore re kopana ka matsatsi a itseng. Ra phehang, ra rutana. Ba sa tsebeng se itseng, ba ruta ba bang se itseng, jwalo jwalo. Ra tjhentjhana ka dirisepe. Hwa ba monate ra qoqa. Ra shera mahlale, hwa ba monate. Re ntse re etsa nthwena e re e ratang. Empa hape e re kopanya. Re rutana re ahana.

Hee mehleng ya rona bana ba ka, ho ne ho le monate-nate ka tsela e nngwe. Ho no ho sena difounu tsena tsa lona, le dula le difonofonong. Rona re ne re bapala, re kopana seterateng ho le monate. Ho na le dikgati. Ho na le bo di skop die bolo. Ho na le diketo. Hei, ho le monate ho na le makolotikoti. Re mathisana ho mathuwa ho na le bo boleke. Ah ho no le monate mehle, eseng lona se le dula le le difounung.

Ho jaefa ke nahana ho tswa ka lehlohonolo la hao. Ntho e nngwe le e nngwe ke lehlohonolo. Hore o jaefela crowd efeng. E o fang tjhelete jwang, hakae, o polekeng efeng. Hobane le yona e ya bua hore o jaefela kae, moo ho nang le bomang, ba maemo afeng. Le wena o so tsebahala hakae? O se o iketseditse lebitso na? Jwale ke ntho tse ngata tse tse tse tse kenellang nthong ena, hore e o phidise, e o etsetse lekeno le hantle.

Boitlhokiso ba mmele bo bohlokwa ho mang kapa mang. Mmele o tlameha o nne o o kwetle, o thapollwe hanyane hanyane. Ha motho a thotse nako hore le kelello le yona e hlabollohe, ha mmele o le hantle o ama le kelello. Kelello e kgona hore e phole e hlabollohe. Le motho a se be le mokgathala, a dule a le hantle, e le motho a matjato. Mmele o hloka hore o be jwalo hore le mafu a se o kene ha bonolo. O hloka hore o nne tlhakise o be le boitlhakiso ba mmele, jwalo ka ho tsamaya. Ho matha, ho tlolatlola mohlomong ka kgathi, ho ya gym-ing hanyenyana, o thapolle mmele. Ho bapala sport ke nthwe e bohlokwa, ho bapala sport.